Pharologanong magareng ga manyalo a bogologolo le manyalo a segompieno ke gore manyalo a segologolo a ne a itshetlegile ka setso le melao ya bogologolo, mme manyalo a segompieno a itshetlegile ka ditiragalo tse di diragalang lefatshe ka bophara. Mme gape gantsi a rotloediwa ke ditiragalo tseo re di bonang mo dithelebišeneng, mo mafaratlhatlheng a boitapoloso. Go ya ka nna, melao e basadi ba ba palelwang ke go e sala morago mo lenyalong ke go tlhokomela malapa a bona, go tshwara thipa ka fa bogaleng le go nna matlhagatlhaga ka dinako tsotlhe.

Meaparo ya setso e apariwang ka nako ya meletlo mo lefelong la rona ke di ramphetšhane, tshega le megala e e farologaneng ya mmala go ya ka ditso tse di farologaneng.

Moaparo o mosadi a tshwanetseng go apara fa a nyetswe ke moaparo wa bo mme ba bagolo, dikhiba, tuku mo tlhogong, o tshwanetse le go fitlha diatla tsa gagwe, magetla le mangole a gage gonne seno se lemosa fa e le mosadi wa mongwe mo lefelong kana mo lefatsheng mme gape seno se bontsha tlhompho go ba lelapa la monna wa gagwe le ba lelapa la kwa gaabo.

Go ya ka nna ke diaparo tsa gage tsa kgale di na le sefifi, ga a tshwanela go di apara ka ntlheng ya gore di tlile go mo silafatsa, mme gape di bontsha gore o setse a godile fa a apara diaparo tse dintsho fela ga e sa tlhole e le mosimane ke monna jaanong.

Ke kile ka tsenela setlhopha sa go ithuta mmino wa Setswana mme maitemogelo a ke nnileng le one ka a gore mmino wa rona wa Setswana o monate, ebile o ruta ka ga ngwao ya rona, bontsi ba dilo tseo re sa di itseng ka ngwao ya rona. Gape mmino o ne ke o rata mo mminong wa rona wa setso wa Setswana, e ne e le mmino wa .

Mmino wa setso, mmino le ditiro tsa diatla di bontsha tshimologo ya kwa moTswana a simolotseng teng, ditsela tseo di dirileng gore moTswana a feleletse a le teng mo botshelong jwa gompieno, botaki jwa moTswana le go lemosa ditsela tseo baTswana ba neng ba tshela ka tsone mo nakong ya segologolo. Mme di ka fetisediwa kwa pele ka go ruta bašwa ditsela tseo bagolo ba rona ba neng ba tshela ka tsone segologolo le ditiro tseo ba neng ba di dira le go nna motlotlo ka go nna moTswana.

Ke bona go le botlhokwa thata gore motho a itse sereto sa kwa gaabo le go itse go ipoka. Nna ke a itse go ipoka fela ga ke itse poko ya kwa gae yo yotlhe. Ke kgabo, ke palama setlhare ke ja boreku.

Boeteledipele jwa setso bo farologana le boeteledipele jwa segompieno jwa dipolotiki ka tsela e e latelang, baeteledipele ba setso ga ba tlhophiwe ke baeteledi bao ba tsamayang ba fetoga go ya ka go latelana ga bona ko lelapeng la bogosi. Baeteledipele ba dipolotiki ba tlhopha ke setšhaba, mme boeteledipele jwa sepolotiki ga bo na maikarabelo jaaka boeteledipele jwa setso, ga bo na thotloetso, mme ga bo na gape le kamano jaaka boeteledipele jwa setso.